Dumelang le kae? Re teng Wi-Fi e se e fihlile ntlong. Ne ke kopa hore o tobetse lehlakoreng leo le entseng power hore e light. Ha e qeta ho light-a jwalo e tlabe e panyapanya hee moratuwa. E be hee o lekola founung ya hao mane moo ho thweng ke di-settings ka Senyesemane e be e tla hlaha moo hee. Lebitso la la Wi-Fi ya hao ha le qeta ho hlaha hee. Moratuwa o tlabe o tobetsa moo, o kenya password. Password ke mantswe ao a ngotsweng moo pampiring ya Wi-Fi, o ikenyetse ona then o tlabe o le hantle hee.

Ho ya ka nna ha ke blokolle le ho lo blokolla, ke mo tlohella, ke mo blokile jwalo. Ka hobane ke motho ya ntenang ka mehla le matsatsi ebile ha nka mo mo blokolla o tlo kgutlela mekgweng yane ya hae eo, ae tsebang a dule a kopa thuso. Mehlena le mehlena le mehlena a sa iteke yena.

Mohala waka wa thekeng hoseng ha ke tsoha, ke ho check-a. Ke ho lekola di-email tsa ka hore ekaba ke di-email tse feng tseo ke di thotseng. Ka ha ke motho wa wa ho apply-ela mesebetsi e fapa fapaneng. Ke ho lekola Whatsapp yaka hore ke melaetsa e feng eo ke e fumaneng. Ke ho kena marangrang ho lekola hore ebe ke ditaba tse feng tse ntseng di etsahala lefatshe lohle.

Ho ba le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse dikgwebo haholo. Hobaneng batho ba tlang ho tla reka. Ba fumana monyetla wa ho sebedisa Wi-Fi ya mahala ho etsa seo ba lokelang hore ba se etse. Mohlala ka ha hona le di le di-app tse sebedisang inthanete hore ba kgone ho kena ho tsona jwalo ka app ya ho ntsha tjhelete.

Motswalle Company ena e se e fana ka ditshebeletso tse kgotsofatsang ebilane. O kgona ho bua le bona hore o batla ho patala bokae ka kgwedi. Leha ho le jwalo, haebaneng o ne o itse o tlo patala ka di twenty tsa kgwedi ena, e be ha o kgone ho patala. Ba o fa di hora ka mora moo hore haebaneng di-hour-a di fitile, o ka kgona ho patala ntle le hore ba o kwalle yona.

Tjhe, ha ke kgone ho tsoha bosiu hore ke kena yona inthaneteng ke etse seo ke se etsang. Ka yona data ena ya ditheko tse tlase.

Mokgotsi ke batla ho ba influencer mane, lerangrang le bitswang YouTube, empa ke batla ho botsa hore ke tsela efeng. E bobebe eo nka tholang balatedi ba channel ya ka. Le hore ke dintho tsefe nka qoqang ka tsona tseo batho ba ka di thabelang, tseo tse ka etsang hore ba latele channel ya ka.

Ke nahana hore o batla hore patadisa habedi. Hore patadisa ho dula le ho re patadisa ho sebedisa Wi-Fi ya hae, ya hae.

Ho etsa mosebetsi marangrang e ba tsela e bobebe haholo. Hoba o ka kgona ho senda di-email, o ka kgona ho romelwa di-email. O ka kgona ho romela melaetsa e potlakileng, o tshwere yona. Cell-phone ya hao ka ona. Tsela ya marangrang ebile marangrang e etsa dintho di be bobebe, haholoholo.

Ka ha ke mokete wa rakgadi, hona le dipina tseo, ke tlo di bapala, e leng tseo a di ratang. Jwalo ka bo di-Afro Pop dipina tsa sekgale, kgale tse tsamayang le mokete wa hae. Lona nka se bapale dipina tseo lona le di bapalang. Ka ha ho na le emantswe ao a sa tlamehang ho utluwa ke batho Be leng hore jwaloka dipina tsa sejwalejwale tse keneng, ho na le dipina tse bapalwang, ho na le dipina tse sa .